Lesi simo singenza ukuthi ngingaphatheki kahle, singenza ukuthi ngicasuke ngoba uhulumeni njalo ngenyanga simukhokhela imali yentela ukuthi akwazi ukuthi alungise imigaqo kodwa imigaqo uthole ukuthi ayilungisiwe. Sekumele uqale phansi ukuthi ukhokhe imali yakho ukuthi ulungise imoto yakho esuke ife ngenxa yayo lemigaqo le, ekubeni sikhokha i-tax enkulu kabi.

Ngincamela ukuthi ngihlale phakathi nendawo ne-taxi khona mayishayisa ngaphambili, kungeke kusheshe kushayiseke kimina noma kulimale mina, noma meyishayisa ngemuva ngeke ngisheshe ngilimale ngoba ngizobe ngiphakathi nendawo. Manje ingakho-ke ngincamela ukuthi ngihlale phakathi nendawo.

Angivumelani nokushiswa kwamathayi ngoba laba abaphethe abasey'khundleni ey'phezulu abanendaba nalezo zinto. Umuntu kufuneke esebenzise imithetho ekhona ukuze ekwazi ukuthi a-address-e labo bantu labo, nokuthi lokushiswa kwamathayi kuvele kudale i-chaos-i bese kuyabambezeleka abanye abantu ukuthi ba-drive-e kuleyondawo. Nalawo mathayi mase bawashisile abawaqoqi kusale kungcolile.

Izinyathelo ezingathathwa ukuthi amaphoyisa noma ama-security ahambe ayogada nasemarenki ngoba uyakwazi ukuthi untshontshelwe izinto zakho lapha erenki, nokuthi akwazi ukuthi association yaserenki ikwazi ukuthi ibheke ama-taxi ukuthi asesimeni yini sokuthi angaba asemgaqweni, nokuthi awaphumi yini nabantu abagcwele kakhulu emotweni.

Imibuzo engingayibuza ukuthi, iyiphi leyo mgodi abacabanga ukuyilungisa? Bese ngiyabuza ukuthi imalini lephumile? Nokuthi imetheriyeli izothengwa nini? Nokuthi i-date yokuthi ukulungiswa kuzoqala futhi kuzophela nina? Ukuze sizokwazi ukuthi si-track-e i-progress yale migodi ukuthi iyalungiswa yini na? Nokuthi saziswe imali mase bayitholile ukuthi sebayitholile, khona bangeke baze bayidle bayiqede singazi njengomphakathi.

Into engenziwa ukuthi abantu mebabanjiwe ukuthi bebashayela bephuzile, baphucwe ilayisensi bese isigwebo sinyuke. Sinyuke noma kungaba u-five years ejele, noma kungaba u ten-years ejele. Bese lowo muntu eyafakwa nakwi-database ukuthi yena uwumuntu ophuzayo bese eyashayela. Nokuthi nje abantu bafundiseke kube nama-program afundisa abantu ngobungozi, nokungaphephi bokushayela uphuzile.

Ngisafunda isikole amabhasi ayejwayele ukuthi ateleke. Into esasiyenza sasikwazi ukuthi sithathe ama-taxi, mowukuthi imali ye-taxi awunayo, sasikwazi ukuthi sithathe iy'timela. Ngalezoy'khathi iy'timela zayisasebenza kahle, so sasingabinayo inkinga. Inkinga kwakuwuthi mhlampe mase ubuya esikoleni uthole ukuthi isiteshi la ekuthathwa khona isitimela sikude udinga ibhasi mhlampe ukuthi, ukuthi ufike lapho nama-taxi mhlampe awekho ngala ofunda ngakhona. Kwakuba yinkinga kanjalo kodwa ekuseni kwakungabi inkinga.

Uma uthenga ithikithi lebhasi kwi-inthanethi lijwayela ukubiza kancane nokuthi ulithenge ey'tolo. Futhi ey'tolo ufike uma olayini kanti kwi-inthanethi ukwazi ukulithenga uhleli endlini futhi kuba-quick-i, kuba-fast-i ulithola same time ithikithi lakho.

Ngesinye isikhathi uthola ukuthi ibhasi ayinabo abantu abaningi bese kuba khona mhlampe abantu abaphuzile ebhasini noma abantu abaxabanayo ebhasini. Nawe ugcina uzizwa ungaphephile ngoba kube ngathi hlampe bazokhipha iy'khali bese nawe uyalimala.